Mkhulu kakhulu umahluko xa umntu exhatshazwa ebomini bokwenene naxa exhatshazwa kwi-intanethi. Ngoba kwi-intanethi umntu uyakwazi ukuzifihla azenze omnye umntu ukwenzela ukuba axhaphaze umntu, umntu engenalwazi uba uxhatshazwa ngubani.

Kuba buhlungu kakhulu ngoba xa uthenge idatha ngase ingahlala ixesha elide. Koko iye ikwenze ke ngoku ukuba uyisebenzise budlava ungenzi ngokoba, ngokombandela wakho.

Xa ufuna ukwenza i-video call ungena kwimeseji yakho uye apho ibonisa khona iividiyo. Uye ucofe yona, emveni koko izokukhala ifowuni ulinde lo mntu umfowunelayo ukuba aphendule.

Ungawufumana umculo xa uwukhangela kuGoogle okanye kuSpotify okanye ufune nakuTubidy nakuYouTube uba khona.

Kuye kube kubi kakhulu xa uhlukunyezwa kumakhasi onxibelelwano. Ngoko mna ndaye ndaziqinisa ngelokuba noba ndim ke namhlanje abamenza kanjalo kodwa ndiyayazi asoze zidlulile iintsuku ingekadluli loo nto, kwaye kuye kwenzeke kanjalo iye idlule, noba ke iye ihlale kuwe uba ubukhe wehlelwa yinto enjalo.

Mna ke indinceda kakhulu ekubeni xa ndiye ndiqhuba uba ndingaphathi ifowuni ngesandla xa kukho into endifuna ukuyenza. Njengoba ndifuna uba indixelele uba ixesha ngubani undijongele neetrafikhi okanye xa ndifuna ukuthumelela umntu umyalezo.

Mna nabahlobo bam, ukuba siye sifune ukubukela imuvi isikakhulu siye sihlale endlini. Kodwa ke uba kwenzekile siye esinema kuzuke kukanye maybe kukanye enyangeni. Kodwa amaxesha amaninzi sibukelela endlini.

Abantu bangazithengela amabhetri bazitshajele wona okanye bazifakele ii-solar system ezindlini zabo ukwenzela ukuba bakwazi ukuqhubeka nonxibelelwano nabantu babo.

Mna apho yandivisa kabuhlungu kakhona ngeendaba zobuxoki, xa besithi usosaziwayo endimthandayo kakhulu ulishiyile eli. Into endayenza ukuba ndihambe ndiyozikhangelela ngokwam ndizifumanele inyani, ndaya nakuma-social media wakhe ndafumanisa uba hayi bubuxoki obu.

Abaqhubi beemoto endleleni abayikhathaleli imigaqo yendlela njengokuba mabangaphakathi ifowuni xa bethe babe basendleleni kwaye bayaqhuba ngoba iye ibasuse kule nto bayenzayo, bajongane nenye kwaye iye ibangele iingozi ezininzi.

Okokuqala, kufuneka ndenze ndiqinisekise ukuba iWi-Fi iyakwazi uba isebenze nokuba kwenzeke uba umbane awukho. Kwaye ndenze ukuba indawo abafundela kuyo ifani nendawo ebafundela abantwana abafunda ezikolweni. Futhi bakwazi intoba bakwazi undibuza ngezinto abazifundayo nam ndikwazi ukubancedisa.

Amagwinya olafulafu anambithekayo ayafumaneka kwaSisThembi ekoneni yesikolo sabantwana abaphantsi. Afumaneka ngamaxabiso aphantsi kakhulu. Sondela nawe uzozibonela, uve ungcamnge kwamagwinya kaSisThembi.

Ndiyayazi akukho lula ukuba kubekho abantu abahlukumezayo kwicandelo obuzixelele ukuba uzokonwaba kulo, sukuphelelwe ngumoya. Abantu bazawuhlala bethetha, abantu bazawuhlala bengonwabanga ngezinye izinto ozenzayo. Wena yenza le nto uyenzayo uyithandayo ikonwabisayo kwaye uyenze ngamandla wakho onke ukwenzela intoba noba abantu bakuvisa kabuhlungu uyazi kukhona abo bayithandayo le nto uyenzayo.